Ezemidlalo ziyasihlakula isakhono sokusebenzisana nabanye abantu. Ingoba le nto kwezemidlalo umdlalo awudlalwa ngumdlali omnye, kuye kube iqela neqela kukhona inani labantu abayidlalayo. Ukuze ke ngoku iphumelele iqela , ukuze iqela elithile liphumelele kuye kufuneke wonke umntu badlalisane ukuze kuphumelele iqela. Eyo nto ke iye yenzeke kakhulu okanye kakuhle xa besebenzisana abantu.

Zinintsi iingxaki endibhekene nazo. Eyokuqala, imali yenkxaso incinci ngamanye amaxesha ayikho. Nomqeqeshi wobuchule kumdlalo wokuqubha akekho. Nezixhobo ezifanelekile nazo zinqongophele.

Oyena mdlali ophume ezandleni okhaba ibhola okanye odlala ibhola oyintombazana ndingathi nguPortia Modise. Kuba unyaka nonyaka ngoko wayesayidlala ibhola wayesoloko esenza umsebenzi oncomekayo, wade wanguye onamanqaku amanintsi kwiBanyana Banyana.

Intsatsheli endingathi ngumzekelo omhle emakhwenkweni ndingathi nguSiya Kolisi. Into endenza nditsho oo nto yile nto yokuba umfo kaKolisi lona ukhule engathathi ntweni kodwa eyo nto khange avume ukuba imtheze amandla. Ngoku namhlanje ungukapteni wenkokheli yeSpringbok, i-team yombhoxo yelizwe emele iSouth Africa. Sekuke wawina neeWorld Cup, iiNdebe zomHlaba, ezimbini. Ndicinga uba eyo nto ikhuthaza wonke umntu, kumbi abamakhwenkwe.

Linendima enkulu eliyidlalayo, ngoba ngoku kukhona indlela yokuba umntu abhatalwe ngeento azixhomayo okanye azipowustayo kwimidiya yokuncokola. Ndicinga uba oo nto ke iyabakhuthaza uba babe nezinto zokuzonwabisa abazenzayo abazothi bazenze batsho bazixhome kwiimidiya zokuncokola, batsho bafumane imali xa zithandwa.

Ndithanda ukudlala uCall of Duty okanye uFootball Manager twenty thirteen. Ndithanda ngoba ziye zindigcine ndibe , xa ndinesithukuthezi iyasigqiba isithukuthezi.

Bendingathanda ukuba umdlalo wokuqubha nekhrikethi ube khona ezilalini.

Yeza nemisebenzi eminintsi. Kukhona imisebenzi eyavulekayo neendawo zokulala kuwo onke abaqhubi bee-cabs. Yaphinde yabanayo nabantu abathengisa ukudla nabo babethengisa iivuvuzela.

Kwakuyinto enkulu eyo ngoba iSouth Africa sakusanda kuphela i-apartheid phantsi , ezayiphambi korhulumente wokohlulahlula abantu. Le ukuwina, ukusingatha siphinde siwine le ndebe yaye yasidibanisa singabantu boMzantsi Afrika.

Owona mdlalo endingasoze ndawulibala owandibangela imincili ngumdlalo weSouth Africa idlala neWest Indies. Ekuyona mdlalo uMakhaya Ntini awaziveza ubuchwepheshe bakhe. Eyo game eyo wasenza sazingca ngaye siyiSouth Africa nendlu emnyama. Waye wanika ithemba, wasikhuthaza nathi ukuba siwuthande, sibe nawo nomdla wokudlala lo mdlalo.

AmaBhokobhoko seyiphumelele kane iNdebe yeHlabathi. Eyo nto eyo njengamntu wonke waseMzantsi Afrika iye isinike oo nto iqhayiya sonwabe, iyasonwabisa oo nto. Enye into esenza sonwabe yilena yokuba zonke ezi ndebe ziphumelelwe emva kotshintsho lukarhulumente kwaphatha urhulumente wawonkewonke.